Nka qala ka ho botsa hore na setifikeiti sa sena ke ithutelang sona se tlo nka nako e kae? Mme nka se sebedisa nako e kae? Potso ya ka ya bobedi, ke tlo botsa hore ke ho ke boemong kapo seemong sefe? Moo e leng hore nka sebedisa kapo sena se ke ithutileng sona ho tswa ho yena moithuti.

Ha ke nahane hore ekaba bothata ho finyella mananeo ao a setjhaba ae leng hore a tshehetsa batho ba fokolang. Hobaneng social media e entse hore ho bobebe hore re finyelle ho bona. Ke ka hoo, ke nahanang hore e ka se be bothata ho ba finyella le ho tseba ba e leng hore ke tlameha ho ya ho bona. Hobane kena le bonnete ba hore ba sebetsa ka fokolo e sa tshwaneng.

Ha ke qeta ho utlwa seo titjhere e se bolelang, nkeke ka ikutlwa hantle hohang hobaneng seo se nketsa ke be le dipotso tse ngata. E nngwe ho tsona, e leng hore na dijo tseo bana ba rona ba di jang dina leng. Hobane ke moo o bona yena di sa tshwanela ngwana hae. Ntho eo e keke be ya ntshwara hantle mme le nna nka ba ka qetella ke se ke sa dumele hore ngwanaka a fepuwe dijo tseo ka baka la seo titjhere e se bolelang.

Ka hobaneng ke ne ke se hantle mme ke hloka ho fihla tleliniking. Ke la ka ikutlwa ke se hantle hohang ka morao ho utlwa mokganni a re ha se phoso ya hae hore nna ke dula hole hobane, o ne tlameha ho etsa bonnete ba hore koloi e na le mafura a lekaneng ho fihla ho nna, ho nka le ho nkisa morao tleliniking moo a tswang teng. Phoso ebile ya hae hore a se ke be a sheba mafura a koloi. Ke ka hoo ke reng seo a se buang, se keke sa ntshwara hantle hohang.

Ha ke dumellane le seo ditsebi di se buang ka botlalo hobane ba teng bana ba eleng hore ba tswa metseng eleng hore ha ena tsona dijo tseo tse nang le dimatlafatsi. Empa ba ithuta ka thata mme ba ithuta ha bonolo sekolong hobane ba tseba seo ba se batlang le seo ba se yetseng sekolong. Ke ka hoo, ke sa nahane hore dijo ke tsona fela tse bapalang karolo ya ho etsa ngwana a ithute ha bonolo ha le sekolong. Seo ke se seng sa mabaka a eleng hore ha ke dumellane le ditsebi. Hape re ka re bana ba bang dimatlafatsi di ya ba thusa moo teng, ke a dumellana le bona. Empa ha ke dumellane le seo ba se tjhong ka botlalo.

Nna ke e mong wa batho ba eleng hore ba sebedisa meriana ya sesotho, moo eleng hore ya sekgowa e hlolehile teng. Ke ka hoo, ke nahanang hore meriana ya sesotho le ya setho e ya sebetsa nqeng tse nngwe hobane ya sekgowa hona le moo e sa finyelleng teng.

Ho ya ka nna nka leka ho sheba e leng hore e boleng bo tlase le ha e ntse e kgona ho etsa mosebetsi o tshwanang le dipidisi kapa yona meriana e leng hore ngaka e itse ke di reke. Hobane ha se batho kaofela ba ka kgonang ho reka meriana mabenkeleng.

Dumelang batswadi. Ke a tshepa bongata ba lona le a tseba re kopantswe ke eng mona. Ka nnete ha ya ntshwara hantle taba ya hore ngwana o fuwe di-contraceptives sekolong ntle le ho tsebiswa ha ka jwalo ka motswadi wa hae. Ha ke hane hore di bohlokwa hobaneng ha re tsebe moo bana ba rona ba tsamayang teng. Empa bonneteng ne re tlameha re tsebiswe jwalo ka batswadi hore re ke re kgone ho dudisa bana ba rona fatshe, re bue le bona ka tsona ntho tsenana pele ba ka di fuwa dikolong.

Ke nahana hore ntho e nka tlamehang ho etsa ke ho kenya ba molao ba e leng bona ba sepolesa hore ba kgone ho tsebisa ba lefapha la tsa bophelo ka lona lebenkele lena. Hobaneng ke a tshepa e tla be e se nna motho wa pele wa ho reka ho lona. Mme ha o sa etswe se seng ka lona, ke tla be ke se ena motho wa ho qetela. Ke ka hoo, ke bonang ho le molemo hore ke kenye ba molao.

Ke nahana hore seo mmuso o se etsang se hantle hobaneng se thibela hore ho tle ho be le tshenyo ya tsona dipidisi kapa yona meriana ya batho ba tshwerweng ke HIV and AIDS. Hobaneng hone se hona le ditaba tsa hore ba bang ba bona ba di fa bona bashemane ba di sebedisang jwalo ka dithethefatsi. Jwale ha ele hore o fuwe dipidisi tsa dikgwedi tseo lekaneng, o keke be wa kgona hore o kgutlele morao hobane seo se tla be se bontsha hore ha o di nwe o le mong kapa o e mong wa ba di rekisang.

Nka qalang ho etsa ke ho tsebisa motswadi hore na matitjhere a santsane a tlo rutwa pele ba ka kgona ho fa barutwana kapa bona bana ba sekolo tsebo ya tsona tse shebaneng le tsa bophelo. Mme ke leke ho utlwisisa hore ngwana hae o sehlopheng se feng? Hobane ha se bana kaofela ba tlo rutwa ka tsona dithuto tse shebaneng le tsa bophelo. Ke be ke kope tshwarelo ho yena hore o la tlameha hore a nfounele hore a tsebe taba tsena kaofela.

Malwetse a ke tsebang a sa fole. Ya pele, ke kokwana ya mosollatlhapi. Ya bobedi, ke tswekere. Ya boraro, ke kgatello ya madi. Tsena kaofela ke malwetse a eleng hore a nkelwa dipidisi letsatsi le letsatsi hore ho tle ho lwantshane le ona malwetse ana a mmeleng le mading. Empa ona ha fole le ha ho le jwalo.